Ngingaqala ngokwenza i-list, umlimi ohlakaniphile, mese ngenza izici. Ukuqapha umhlabathi ukuchelela.

Ubuchwepheshe obusafufusa njenge-AI, kanye ne-LOT, ne-AR, kuzoshintsha ikusasa lama-divides ahlakaniphile.i-AR izothuthukisa ukuziswa komsebenzisi nokuqukethwe ngokwesebenzisayo nokuxila.

Uma ubuxhwanguxhwangu be-inthanethi buqhubeka, iphuzi lokuqala. Vimba iziqhwaga kuzo zonke izinkundla. Iphuzu le sibili, bika ezinhlakalo komungameli benkundla. Iphuzu lesi thathu, ubufakazi bamadokhumenti kungaba izithombe kanye nemiyalezo. Iphuzu le sine, yazisa abaphathimandla sendawo noma abaphathi besikole uma kusebenza. Iphuzu lesi hlanu, funa ukwesekwa kubangane obathembayo, umndeni noma ochwepheshe. Iphuzu lesi thupha, cabangela ukuthatha ikhefu ezinkundleni zokuxhumana uma kudingeka. Beka kuqala inhlalakahle, inhlalakahle yakho kanye nokuphepha.

UBillie Eilish waqala umsebenzi wakhe womculo eneminyaka engu-amashumi amathathu. Elayisha izingoma umfowabo. Umsindo wakhe oyingqayizivela uhlanganisa izitayela ze-pop zikagesi nezinye. Ngikhangwa ukujula kwakhe nokuzwelo, nobuqiniso, kanye nesitayela sokungaxolisi. Umculo wakhe uyangithinta, uhlola izindikimba zempilo nengqondo. Ukunikeza amandla noma nokuba sengozini. Ngiyayithanda indlela yakhe yokusungula kanye nekhono elixhumana nabalaleli.

Izingoma zamashumi iminyaka ahlukahlukene nezici ezihlukile. Nineteen eighties, iphuzu lokuqala, izinwele ezinkulu zensimbi namathonya we-pop. Phuzu le sibili, izingoma ezivame ukugxila othandweni, ukuvuleka kanye nokweqiniso. Phuzu lesi thathu, abaculi abadumile kwaku-Michael Jackson, Prince kanye no-Madonna. Nineteen nineties, phuzu lokuqala, ukuvulela kwe-grunge nokunye kwedwale. Phuzu le sibili, izinhlamvu zamagama zazivame ukuhlola izingqikithi, izindaba zomphakathi kanye nobudlelwane. Iphuzu lesi thathu, ukusetshenziswa ukwenyuka .